Abanye bayayitjhisa abanye bayayigubhela.

Umuntu wengubo nakasidisi ngesintu ufanele angakhambi ebusuku, kufanele angatjhingelwa lilanga asendleleni, begodu kufanele aphethe abonwe yinyanga ikwazi ukumqinisa.

Uvela ebantwini nasele aneenyanga ezintathu, ngombana lapho sekasuke sekaqinaqinile umzimbakhe, inongo le isuke iwile. Lokhu kwenziwa ngombana vane bafuna ukuthi umtwana angangamelwa abantu, phela nakasemncani kulula bonyana umuntu angamungamela.

Ingoma nayiphumileko abomma bavuma igwabo.

Umntwana uthiywa ngebekhabo igama nakamntwana wekhabomkhulu nebekhabomkhulu bayamthiya igama, kodwana igama eliqakatheke khulu igama elivela ekhabo. Nakamsana uthiywa nguye ubamkhulwakhe naka ngumntazana uthiywa ngugogwakhe.

Ikonyana lebherha ikomo esikazi ehlatjwa nakubukhazi.

Unosokana ngumaka

Igqatjha mdoko obilisiweko ophekwa emnyanyeni, kungaba masokana kungaba liqude gqatjha liyabakhona lapho. Udliwa woke umuntu ofuna ukuwudla uyawudla.

Umntwana nakabelethiweko uthiywa ngebekhabo igama, kuza umuntu wekhabo kungaba ngugogwakhe nofana ubamkhulwakhe bese kube nguye omthiya igama. Nakafikako uyamlula amlule ambonge, ambonge imbongo zekhabo bese amthiye igama.

Amanambasikhambe manyathelo wesintu wesiNdebele ahlotjisiweko afakwa imincamo.

Basuke bende emzini owodwa nasele babizana mncayethu.

Itjorholo yivunulo abayivunulisa umalukazana nakayendako.

Iqhuba mncamo othwalwa masokana nakabuya engomeni. Sengathi uyawuqala ngathi mkhala kodwana akusiwo umkhala.

Umlobokazi ngumakoti.

Ngemva kokuthi umntwana abelethwe, umntwana uhlabelwa imbeleko.

Ingwani sigqoko sisithwalela ilanga, sizivikela elangeni. Singenziwa ngamatjani nofana senziwe ngeentjhegasi.

Ingungu sigubhu sezangoma, sibetjhwa zizangoma nazigidako.

Nakubelethwa umntwana kuyabongwa kubongwa ngeembongo zekhabo mntwana loyo. NakungwakaNdala kuthiwa Nodindwa qongela, qabela . Mfazi wamabele amade omunyisa umntwana ngaphetjheya kweligwa neligwanyana. Meyiwa nomlambo bathi sobayele ubade amathumbu wendoda. Inyoni yakhela abaphambukeli. yathinta phasi yathinta phezulu. Mazela koyimba inga mfazi onobukhwele. Ngumalila angakabethwa nguNodindwa uNdala.

Iphotho yivunulo yabomma.

Iinkomo zamalobolo nazipheleleko zimatjhumi amabili.

Ibhetjha yivunulo yamasokana nabobaba, embathwa ngemva nangaphambili.

Isikwa burotho.

Yimbuzi yembeleko.

Inaka sikhumba esembathwa bobaba, basembatha njengengubo.

Nakanetjhumi leminyaka neminyaka emine.

bonyana abobaba bambathe isithimba, isithimba ngesabomma.

Isiphila kudla okumila emasimini kuyaphekwa, kuyabaswa, begodu bantu bayakghona ukwenza ipuphu ngaso isiphila.

Ikghororo ziinrholwani.

Umrorho kukudla okudliwako kumila esimini, ihlaza kuyaphekwa.

Umgade kukudla okumila engadini, kuyaphekwa nakho ngaphakathi kuneentanga.

Idwende kulokha kuphekelelwa umlobokazi asuka ekhabo mkhwenyani ayekhabo, akhamba neenkomo ezipheleleko nabomma.

Inyoka imbathwa nakuthwaswako.

NguKumbuza, nguMzangobo, nguLombeni, nguMaphathela, Maphangela.

Ikumbese yingubo yesikhethu, kumbese mbhalo.

Umma obhujelwe ngubaba wakwakhe uzila ilanga, akayi nemnyanyeni.

Isidonodono sliliso sabantu abavumako.

Umkhala mncamo othwalwa bomma ehloko.

Inongwana yomntwana iyabotjhwa kuthi ingagodoli.

Kufanele aziphathe kuhle azihloniphe, azihloniphe azokwazi ukwenda.

Abantu abadala badlala indima ekulu khulu, nakubelethwa umntwana babakhona bamuphe igama, bamulule nakalulwako.

Unomrharibo ngumma kamrharibakho.

Umkhwenyethu mumuntu othethe udadwethu.

Ibherha yikomo yobukhazi.

Ukuphakulula kulokha umuntu nakabhujelwe yindoda bese lana omunye uyokungena esikhundleni sakhe.

Umratha into edliwako yenziwe ngesphila ngemihlobohlobo, kunomratha omhlophe kunomratha o-brown.

Itjibelabherha ikomo yobukhazi.

Idzila sisembatho esifakwa bomma entanyeni.

NguThulari, nguSigwadi, nguMadzela, nguSinghalela, nguMsweswe noThisila.

Isimanje mnyanya wesiNdebele.

Unomkhumuli ngumakoti.

Abosotjherere mncamo yesiNdebele.

Amatshega zizembatho ezimbathwa maNdebele.

Uzila unyaka.

Ukuveza indaba kulokha abantu bakhamba bayemzini, bokhuluma ukuthi babone umakoti ngapha nofana babone umntazana bafuna ukumlobola.

Usomrharibo nguyise likamakoti.

Ukuthamba kilokha umuntu nakaya engomeni.

Umma ohlongakalelwe ngubaba wakwakhe uzila iminyaka emibili.

Imbuzi le ihlatjelwa ebandla, imbuzi yembeleko.

Bazila unyaka.

Usosokana nguyise lesokana.

Unomkhwenyethi ngumma.